Ewe, unalo ilungelo kuba kaloku umzimba ngowakho kwaye nguwe oza konakala okanye oza kuchaphazeleka xa uphinde waba nomnye umntana. Ilungelo unalo.

Eyona ndlela inceda kakhulu lunyango lwasesibhedlele kuba xa unefiva uye uwafumane amayeza okunceda ifiva okanye xa usiya ebantwini besiNtu baye basuke babone ezinye izinto.

Ndicinga mna ukuba funeke sithobele okulungele isimo sethu, kuba mhlawumbi umamakho akasakwazi uthini nawe ungumntu ophangelayo awunaye omnye umntu onokuncedisa. So kunyanzelekile ukuba umse kwikhaya labantu abadala, kuze nawe uzamphangelela umthengele ezi zinto azazidinga xa sele epha.

Ewe, ewe, ndiyakholelwa kuba nasendlini ukhona umntu onje. Umama wam ngumntu ongalaliyo ecinga angalali iintsuku de zilandelelane, so yinto endiyikholelwayo. Wade waze wanikwa iipilisi zoba zomnceda ngale nto ngoku ubhetele. So yinto endiyikholelwayo ukuba yinto ekhoyo.

Ndasebenzisa i-two hundred engamakhulu amabini.

Iziphumo ezibi nezilungileyo ezinxulumene nogonyo , xa ugonyiweyo noba, noba uyifumene na le COVID-nineteen umzimba uyazilwela kuba unale , ugonyiwe. Then if awugonywanga ke ngoku xa ungenwe yile COVID-nineteen ikhawuleze itshabalalise.

Kubalulekile kunganzima ukulandela imiyalelo kagqirha kuba umzimba wam sele uqhele izinto ezi bendizitya. Umzekelo, if bendingumntu othanda inyama kuza kuba nzima ukuba ndehlise isantya kuyo kuba umzimba wam sele uyiqhelile. Nangokunjalo ke nakwizinto eziswiti kuza kuba nzima ukwehlisa isantya kuba umzimba sele uqhele uzitya.

Kulula kakhulu kuba uninzi lwabantu sele luhambile eziklinikini kushiyeke abantu abazawulala. So uncedo ungalufumana ngokukhawulezekileyo.

Ewe, ndingazifowunela iinkonzo zikaxakeka nangona ndingaphinde ndenze amanye amalinge kuba ezinye iinkonzo zikaxakeka ayizonto onothi uthembele ngazo.

Kungafanele kuqala ukuba amayeza athe afunyanwa esiNtu aqale ajonge ukuba alungele na akulungele na ukutyiwa ngumnt. And then if , ukuba akulungele ke ngoku aye abhaliswe nawo athengiswe kwiikhemesti.

Unokumxhasa ngokuthi ambonise ukuba indlela angayo okanye indlela utshintsho athe wanalo alumchaphazeli nganto, alumenzi ambone ambone ngendlela ethile. Amenze azive ethandwa, amenze azibone ebalulekile ebomini bakhe njengokuthi emzisele umntwana emhlabeni. Amenze abone ukuba umntwana sisipho esivela kuThixo.

Xa ugqirha ebona ukuba umntu uneempawu zokuxhatshazwa, mna ndingathi, ndingamcebisa ukuba athini? Amnike iphetshana elineenkcukacha zenkonzo enceda abantu abaxhatshazwayo ukuze xa ethe yena , ethe yena wakhululeka wayeka ukoyika athathe , anxibelele.

Umalume wam kamamam, wajamelana nengozi yemoto, apho imoto yakhe yonakala yade ayakwazi nolungiseka, yamlahlekela nje akabi namoto. Apho ke wophuka ingalo kodwa ke afika amagosa, afika amapolisa, zafika ii-paramedics, yafika i-tow truck yamka nemoto. Wathathwa ke zii-paramedics wasiwa esibhedlele. Wancedwa ke kanjalo.

Hayi, akwenzwa ngokwaneleyo kuba abantu abanesifo somhlaza yonke into bayazenzela, bayazenzela. Xa ungumntu ongathathi ntweni kuba nzima uba ufumane uncedo kwaye uncedo lwakho luyacotha. Awufiki nakwisteyiji se-chemotherapy kuba iyabhatalwa so akwenzwa ngokwaneleyo .

Ndingacebisa ukuba iinkampani zibambe iintlanganiso apho kulungiswa abantu ngesi sifo somhlaza, apho baboniswa iimpawu zesi sifo somhlaz,a zesifo somhlaza neendlela amabazive ngazo.

Hayi, asimvumeli. Ukuze umntu azile uqale axelele into ekufuneke ezenzile. Umzekelo, umntu ozilileyo akufunekanga abe ngumntu onengxolo, funeke enxibe iinto ezimnyama, njalo njalo.

Mna ndicebisa ukuba ugqirha xa ebona isigulana esixhatshazwayo esingafuni uthetha aqale ajonge indawo esikuyo like sihamba nabani. Hleze soyika lo mntu sihamba naye. Asithathe athi ucela uthetha naso sodwa. Athi , athethe naso sodwa asibuze imibuzo emininzi. Asibuze imibuzo sihleli , ehleli naso sodwa kungekho mntu wesithathu. If , ukuba akafuni uthetha amnike iphepha elineenkcukacha zoncedo lwabantu abaxhatshazwayo. Mhla athi afuna ukuya kuncedo ke afowunele zona.

Ndakhe ndaziva ndikhathazekile ndingakhuselekanga, abantu benganxibanga iimaski esikolweni kwigumbi lokufundela. Abafundi ndicinga ukuba babengafundiswanga kakuhle, babengenalwazi oluninzi ngale, ngesi sifo iCOVID-nineteen.

Ndicinga ukuba baye bafumane i-counselling ukuze basuse i-trauma le bathe banayo. Baye bafundiswe ukuba xa kuzawubakho, xa bezawusa loo mali kwindawo ethile babe ngabantu abasoloko beyijongile indawo abakuyo, bangamisi nje.